Eka manguva lawa ku ni madokodela lawa ya kotaka ku vona vuvabyi lebyi u nga na byona, ya kota ku ku langhela mimirhi ni maphilisi lawa u faneleke ku ya ma tirhisa. Hi ku ya hi ndhavuko wa khale, vanhu a va kota ku nwa mimirhi leyi va nyikiweke hi vanhu va xintima, kumbe leyi humesiwaku emakaya leswaku yi ta va horisa vuvabyi emirini kambe va ni nga kamberiwa leswaku mavabyi ya njhani. So mimirhi ya manguva lawa hi yona yi nga kahle hikuva u rhanga u chekisisiwa leswaku u xanisiwa hi yini.

Ya sweswi leyi hi hanyaka ka yona, vavanuna lava nga yimbangiki va na ntshikelelo lowukulu wa ku hlangana ni mavabyi loko va endla timhaka ta masangu, kumbe loko va hlangana na munhu wa xisati va nga tisirhelelangi, hikuva mavabyi ya hatla ya va khoma hi ku hatlisa loko va nga yimbangi.

Vanhu hinkwavo lava nga tinghenelerisa eka bindzu ro ka ri nga ri nawini, leri mfumo wu nga pfumelelaniki na rona. Swi tiveni leswaku a swi pfumeleriwangi eAfrika-Dzonga ku xavisa mimirhi leyi nga ri ki nawini, a swi pfumeleriwangi ku xavisa mimirhi ni maphilisi lawa ya katsaka swidzidziharisi leswaku vanhu va nga holi, va hlangana tinhloko, va tshama va nga tsakanga. Hikuva emahetelelweni va ta khomiwa ene mfumo wu ta teka punishment-e leyikulu ehenhla ka vutomi bya vona.

Swa ku exikolweni vadyondzisi va tshama ni mabokisi ya ku pfuna, mabokisi lawa ya nga na swilo swa ku tshungula vana loko va tshuka va vavisana, mabokisi lawa ya nga na swilo swa ku horisa swilondza loko vana va tshuka va hlangana ni ku vaviseka emakhumbini kumbe laha va tlangelaka kona. Leswi swi pfuna leswaku vana va tshama va hlayisekile, nakona ku nga vi ni mhaka ya ku tshika tidyondzo va tsutsumiseriwa exibedhlele ku ve va nga kota ku pfuneka kwalaya ejarateni ra xikolo.

Tshamaka ni munhu wa mudyuhari, swi fanerile leswaku va landzelerisa leswaku munhu wa vona u hlayisekile nakona u kuma swilaveko hi ku hetiseka leswi swi lavekaka hi masiku na masiku leswaku a kota ku hanya ni miri wa yena wu tshama wu hlayisekile. Swi na nkoka leswaku va n'wi hlayisa eswitarateni ni laha emugangeni laha ku nga na vanhu, leswaku a hlonipheka nakona a khomeka kahle tanihi wun'wana wa vanhu.

Etindhawini ta le makaya ku na ku na nkayivelo wa nhlayiso ra rihanyo swinene. Hikuva u kuma swibedhlele swi tele swinene vanhu va tsandzeka ku ku kuma mpfuno. U kuma vanhu vo tala va lahlekeriwa hi vutomi va ha yimele ku pfuneka. U kuma vanhu vo tala vuvabyi bya vona byi engeteleleka va karhi va tsandzeka ku kuma mpfuno lowu va wu lavaka hi eswibedhlele hikuva madokodela ma ha pfunana ni van'wani vanhu. Tilayini to pfuna, to horisa, na to nghenisa vanhu emimbedweni ya ku adimitiwa eswibedhlele swa le makaya ya tshama ya tele. Ku tshama ku nga ri na ndhawu ya ku hlayisa vanhu lava tekeriwaka, va vabyaka.

Va fanerile ku fika hi nkarhi loko va foneliwa endhawini leyi ku nga na mavabyi, va fanerile ku endla leswi swi nga fanela ku chekisisa munhu loyi a vabyaka leswaku u hluphiwa hi yini. Nakona swi na nkoka leswaku va n'wi kambela ku kota ku tivisa va ndyangu loko vutomi bya munhu bya ha ri kona kumbe loko a hundze emisaveni. Va fanele va landzelerisa hinkwaswo leswi va byeriwaka hi va ndyangu leswaku munhu loyi a nga le mbedweni u xanisiwa hi yini, nakona va nga kota ku n'wi rhwala va tlhelela na yena exibedhlele kumbe vutomi bya yena a bya ha ri kona na. Swi na nkoka leswaku va nga za va huma emutini va tiyisisa va muti leswaku xiyimo xi tshame njhani eka muvabyi wa vona.

Ni vumbhoni lebyi ni nga byi vona eka ndhavuko swi ti komba ingaku swi kona swa humelela leswaku munhu a va na makhombo, kumbe swi ya hi ndhawu leyi munhu a humaka eka yona. Muti lowu u humaka ka wona wu nga va wu nga ri na ku tsakela na leswaku va nga tirhisa timhaka ta vuloyi loko onhisela vutomi bya wena leswaku swilo swi nga ku fambeli, eku heteleleni u vitaniwa leswaku u na makhombo swilo swa wena a swi tshamisekanga. Kambe ku nga ri ku munhu u beburiwe a ri na makhombo kumbe u beburiwe a nga khomanga swilo swa kahle.

Khombo rikulu ku xava maphilisi yo ka ya nga ri nawini, i ku va rin'wana ra masiku loko muxavi a tshuka a hlangane na khombo ya ku ri vanhu va yena va vabya swinene, u ta tsandzeka ku hlamusela hi xibedhlele kumbe eka mfumonkulu leswaku maphilisi lama a va nyikaka a ma kuma kwihi naswona u nyikiwe hi mani mpfumelelo wa ku ma tirhisa. Leswi swi ta n'wi tshikelela hikuva ku ta vekiwa xiboho xikulu ehenhla ka vutomi bya yena, nakona a nga khomiwi.

A ya vekiwile ku tatisa nhlayo ya maphilisi ya HIV kumbe ya ku horisa ku kuma tindlela leti nga kunguhataka vuvabyi bya HIV. Ya ta yi tima hikokwalaho ka ku kayivela ka mali, hikokwalaho ka ku kala kayivela ka switirhisiwa swa ku engetela maphilisi hikuva nhlayo ya vanhu yi tele.

I ku famba hi muti ni muti va kombela ku vona maphepha, ni n'winyi wa ndhawu. No kota ku pfumela leswaku nomboro yi fambiselana ni vanhu lava tshamaka ejarateni, hi vona va nga ya va ya tsarisa e-tribal ya tiko. Hi ndlela yaleyo va ta kota ku kuma leswaku miako yi tshame hi ndlela nakona ku tshame vanhu lava swi nga fanela.

Lava ti hlanganisaka ni ndlela ya ku sivelela ku va muyimana, va tirhisa mimirhi tanihi tinayiti, kumbe tiphilisi leti va ti kumaka etliliniki kumbe exibedhlele. Laha va nyikiwaka n'hweti na n'hweti kumbe ka endzhaku ka tin'hweti tinharhu, leswaku va kota ku tisivela ku va va yimani. Ti tirha swinene hikuva vanhu va swi kota ku tisivelela leswaku va nga vi vayimana va kurisa vana va vona vantsongo ku fikela loko va swi lavile ku tswala ni ku bebula.

Yi endlile nawu wa ku kota ku pfuna vanhu lava va nga ha swi kotiki ku ti tirhela, malembe ya vona ya nge le henhla. Mali ya ku ti hanyisa, ya ku kota ku ti xavela swakudya ni swilo swa ku hlamba emajarateni ya vona. Vakhalabya ni vakhegulu lavakulu va kota ku kuma mali ya mudende, vadyuhari lava va tsandzekaka ku ti tirhela, va nga na vuvabyi byo karhi, kumbe ku vaviseka ko tani emirini wa vona, ni vona va kota ku kuma mali ya ku tihanyisa va xava swakudya. Kasi lava va nga ri ku tirheni kambe va ri vatswari va ri na vana va ku hlaya kumbe wun'we, ni vona mfumo wa swi kota ku va fikelela hi ku va nyika mali ya mudende leyi nga ta kota ku hanyisa ku kurisa vana va kota ku ya exikolweni kahle.

Leswaku munhu a nyikiwa mimirhi ni hambiloko a nga ri ku vabyeni, hikuva vanhu vo tala eswibedhlele va tirhisa vuxaka. Loko munhu a ri na dokodela loyi ku nga makwavo wa yena kumbe maxaka ma yena, va kota ku nyikana mimirhi leswaku va tshama va ri na yona etindlwini yi tele. Kambe emahetelelweni ka siku loko ko fika munhu loyi a vabyaka swinene a lava ku mimirhi hi ntiyiso, u fika ku va leswaku yi herile. A swi kahle hikuva swi endla leswaku vanhu van'wani va tshikeleriwa hi mavabyi va nga holi. Ene a va na mali ya ku tsutsumela emaxopeni va ya xava mimirhi.

Vanhu va le emadorobeni va kuma swilo hi ku hatlisa nakona hi ku hetiseka, hikuva swilo swa vona swi famba hi nawu nakona swa landzelerisiwa ku tlula vanhu va le kaya. Vanhu va le kaya va hanya vutomi bya xi khale, a va landzelerisi swin'wana swiboho leswi faneleke swi tekiwa eka vutomi bya masiku lawa.

Mfumo wu fanele ku endla ndhawu ya kahle leyi vatsoniwa va nga hlanganaka kona va phakiwa swilaveko swa vona, va nga katsananga ni vanhu lava va nga ri kwini vuvabyi. Hikuva vanhu lava va kotaka ku famba va nga tshikeleriwi hi nchumu va swi kota ku ku tlula vanhu lava fambaka hi switulu, emahetelelweni ka siku vanhu vo famba hi switulu va salela ndzhaku va nga pfunekanga. Se swi na nkoka leswaku mfumo wu endla ndhawu laha ku nga ta hlangana na vanhu va vadyuhari lava tsandzekaka ku famba, leswaku va ta pfuneka esayitini ra vona, e tlhelo ra vona.

Hi leswaku loko vanhu va swi vona leswaku ndhambi yi le ku tshuneleni, va fanele ku tibihelela va bihelela ni vana va vona va tipfalela etindlwini leti nga hlayiseka. Mfumo ni murhangeri wa matiko u fanele a fambisisa a cheka tiyindlu ta vaakelani leswaku ti hlayisekile na ku va nga ti pfalela eka tona. ti safe na leswaku va nga hanya eka tona ku fikela ndhambi yi hundza.

exibedhlele xa vavanuna leswaku va ya kota ku n'wi langutisisa leswaku u tshikeleriwa hi yini nakona swi vangiwa hi yini, hikuva ku tshama ekaya swi nga nyanyisa vuvabyi bya yena.

Swi fanerile leswaku vavanuna lava nga le ka malembe ya thirty na fifty va landzelerisa mhaka ya vutiolori, ku hlayisa mimiri ya vona na leswaku va kota ku endla timhaka ta rihanyo leti nga fanela ku endliwa hi vavanuna.

U fanele a amukeriwa nakona mi dyondzisana emugangeni leswaku a hi ku hela ka vutomi, nakona u amukeriwa tanihi wun'wani wa n'wina. Mi hanyisana na yena kahle no amukela leswaku i vuvabyi lebyi byi endlekaka kwala ku hanyeni. Kambe a swi vuli leswaku u fanele a va kule na vanhu kumbe a fambela kule na vanhu, u fanele a kombiwa rirhandzu na nseketelo leswaku ku rin'wani ra masiku u ta ndlhula nakona loko a kota ku kuma nseketelo, wa tiya ku tirhisa maphilisi ni mimirhi leyi a nyikiweke exibedhlele.

Loko munhu a landzelerisa ku nwa maphilisi tanihileswi a byeriwaka swona exibedhlele, ku hlayisa miri wa yena ni ku hlayisa vanhu lava a hanyaka na vona. Hikuva loko a landzelerisa xiletelo lexi u nga nyikiwa, u hlayisa miri wa yena nakona u ta hanya malembe ya ku tala. Nakona u ta kota ku sirhelela vana va yena ni vanhu lava tshamaka na vona leswaku va nga tluleriwi hi vuvabyi bya yena.

Talanga leswaku mali ya vadyuhari yi tirhisiwa hi ndlela leyi nga ri ki yona. Swi fanerile leswaku mudende wa vona wu tirha eka vona, ku xava swilo leswi swi nga ta va pfuna ni swilaveko leswi va swi lavaka. Vadyuhari van'wana va kota ku hanya hi masi na vuswa, swi fanerile leswaku ku xaviwa masi ya ku ringanela ku ri n'hweti yi hela ku fikela loko ku dendiwa futhi. Swi fanerile leswaku swilaveko swa vona swi tshama swi hetisekile tanihiloko mfumo wu va nyikile mpfuno wa mali.

Valandzelerisi va swakudya, varhangeri ni mfumo lowu kamberisisaka leswaku swakudya swi famba hi ndlela nakona swi tshama swi basile, va fanele ku tshama va karhi va vhakela swikolo etindhawini ta hambanahambana. Va chekisisa ndhawu ni ku kambisisa lomu ku swekeriwaka kona no langutisa vasweki lava swekaka leswaku va basile ke ni swakudya leswi nyikiwaka vana swi basile ke.

Masiku lama wa ha ri kona nkhuvo va wo susa xinyama, kambe a swa ha fani na khale hikuva vanhu va masiku lamawani a va ha landzelerisi vutomi bya xiyilayila. Loko va nyikiwa nawu a va landzelerisi, loko va nyikiwa masiku ya ku tshama a va fikelerisi. So swi hambanile na swa khale.

Tinxaka ta mfukuzana ti hambanilehambanile. Ku na lebyi byi hlanganaka ku byi vavisa vavasati va va na ku tikeriwa emaveleni, mavele ma vona ma vava swinene. Vo tala va hetelela va tsemiwile mavele hikuva va tsandzeka ku mamisa ene ri va ri hume bundzu. Van'wani va hlangana ni vuvabyi bya ku nhloko ya vona yi nga koti ku va ni misisi, va fanele va tshama va kereke.

U fane u n'wi pfumelela leswaku a landzelerisa ti-checkup ta yena a fambisisa madokodela wu pfumelela na va home based care va n'wi vhakela ekaya ku ta n'wi kambela.

Ina swi pfunile swinene hikuva tanihi vanhu hi xava emavhengeleni ya n'we loko vanhu va sanitizer mavoko swi papalata mavabyi ya ku tala hikuva hi fika hi khoma tipulastiki ta ku fana.

Ku na swa ku tirhisiwa leswaku va ku kambela hi xivokwana xa wena u va nyika voko va humesa ngati kambe ku na xin'wana xa ku u tirhisa ririmi ra wena u pfula nomu va cheka hi kona kambe ku na xin'wana lexaku va teka ngati ya wena evokweni va ya va ya yi kambela masiku ma ku hlaya va vuya ka wena kambe van'wana va nga tirhisa marhi toothbrush ya wena ku cheka hi yona.

Xinavetiso lexi xi tlangaka laha a xi le nawini tanihiloko mi swi vona leswaku nomboro leyi nga tsariwa hansi a hi yona ya vudokodela kumbe a hi yona ya ka mfumo loko mi la ku vona leswaku mimirhi kumbe maphilisi ya ka mfumo chekisisani nambara leyi nga tsariwa ehansi mi ta kota ku languta swi na nkoka leswaku mi landzelela vutshunguri byo hetiseka leswaku vuvabyi bya n'wina byi nga tshuki byi nyanya hi xamundzuku.

Eya ya fikelela swilaveko swa vona hikuva en'hwetini va kota ku xava swakudya va kota ku xava masi ni maphilisi va kota ku kuma swo hlamba no tihanyisa no tshama etindhawini ta kahle.

Hawa a hi ntiyiso vo tala va huma emindyangwini ya kahle nakona va hanya ni vatswari va kahle mhaka ya GBV i moya wo biha lowu munhu a wu kumaka exitarateni kumbe a influence-iwaka hi vanghana va yena lomu ku fambeni.

U lava ku sivela vuvabyi bya COVID-19 swi fanerile leswaku loko u hlamba mavoko u chela sanitizer ya wena emavokweni u hlamba hi yona loko u heta u ti sula hi thawula leri nga ra wena u nga ri tirhisi na wun'wani.

Loko u karhi u hanya na vanhu emintirhweni kumbe eswikolweni swi fanerile leswaku endzhaku ka nkarhinyana u kambela leswaku xitsongwatsongwana xa HIV a xi se ku khoma na hikuva mi xerha swakudya mi xerha swo hlamba nkama wun'wani mi xerha swo tirha hi swona.

Ku na murhi wa xintu lowu vitaniwaka mirivata wu ku pfuna leswaku mbilu ya wena yi tshama yi horile ku na murhi wa xintu lowu vitaniwaka murahelakule leswaku u ta fambisela swilo kule na wena nkarhinyana u nga tshami u karhi u swi hleketa swi ta ku pfuna leswaku endzhaku ka nkarhi u amukela leswaku munhu wa wena u hundzile.

Loko munhu a nga teki maphilisi ya yena hi nkarhi u ti vangela leswaku vuvabyi bya yena byi kula swinene laha swi nga ta fikelela leswaku byi nga ha kotiki ku tshunguleka naswona u nghenisa vanhu lava hanyaka na vona enghozini hikuva a nga va tluleta vuvabyi nakona swi nga n'wi yisa eku feni.

A swi kahle hikuva swi dyondzisa vantshwa ndlela ya ku biha loko va famba va kona emabyaleni na laha va hlanganaka na vanhu va endla swa masangu va vona swi nga ri nchumu ku ri va nga tisirheleli leswi swi nga ta onha rixaka hikuva ku ta kula ku ri muxaka lowu nga tala hi xitsongwatsongwana xa HIV.

Swi fanerile leswaku kokwana wa hina kokwani Mashele va ya evuhlayiselweni hikuva sweswi hi kurile hi kumeka maJoni ni vavasati va hina loko va sele laha kaya a ku na munhu wa ku tlhogomela leswaku va nga hlangana na nghozi eka mikarhi leyi hi hanyaka eka yona mhaka ya a ya ha hlayisekanga swigevenga swi nga va nghenela loko swi tiva leswaku va tshama va ri voxe na vona va le ku kuleni swin'wana va nge koti ku ti endlela hi voxe loko ha ha ri maJoni emitirhweni.

Ku ni vuvabyi bya chukele lebyi byi kotaka ku tshunguleka exibedhlele laha u nga kotaka ku ya phaka maphilisi ni mimirhi n'hweti na n'hweti kambe ku na lebyi byi ku tshikelelaka swinene leswaku u fane u hanya ni nayiti ekaya u fanele u tshama u ti tlhava hi wexe.

Ku ni vuvabyi bya ku rivala lebyi vanhu vo tala va hanyaka na byona hileswaku u nga rivala vanhu lava u tshamaka na vona ejaratini kumbe u nga rivala laha u dyondzaka kona xikolo hi xinkadyana kambe emahetelelweni u kota ku tsundzuka leswaku swilo swi ta swi famba swi ta swi vuya enhlokweni ya wena.

Emadorobeni ya Joni ndzi twile leswaku loko u ri mavhengeleni switolo swa ku xava swakudya swi tele ngopfu hileswaku u nga hlangana na munhu a ku nyika ma philisi kumbe a ku byela leswaku wa ma xaviselo a kombela leswaku u wa ringe ku ri ya tirha na endzhaku ka sweswo u ta kuma a fambe na bag ya wena ya mali kumbe makhadi ya mali.

Bya gome hi lebyi byi khomaka vanhu loko va nga landzeleli swilayi byi endla leswaku u famba minenge kumbe u kukumuka khwiri.

Fanerile leswaku u byela vana vubihi lebyi nga ta va kona loko va nga hlambi mavoko leswaku loko va vuya ku huhweni na vanghana va vona va fane va hlamba mavoko hikuva loko va nga hlambi va ta huma swilondza va ta khomiwa hi switsongwatsongwana leswi nga ta va humesa mabundzu emavokweni va khomiwa hi hi TB COVID-19.

Ndzi vavisekile swinene loko ndzi kuma leswaku ndzi na vuvabyi bya HIV i khale ndzi karhi ndzi hanya na muhlekisani wa mina nakona ndzi nga ri ku voneni munhu wun'wani wa vunharhu leswi vulaka ku a ndzi ti byela leswaku ndza ha hlayisekile kambe enkarhini wa sweswi ndzi twa ku vava leswi vulaka ka swi nga endleka na yena a nga ka mina ndlela ya mina ya ku ti amukela i ku vulavurisana na muhlekisani wa mina ndzi twa leswaku a nga hanya na munhu wa vuvabyi bya HIV na.

Hawa a swi fanelanga leswaku munhu a hlanganisa mimirhi swi na nghozi swinene hikuva yi nga fika yo i va na matimba emirhini yi ku tikisela swi fanerile leswaku munhu a tirhisa murhi wun'we hi kan'we a ta kota ku vona lexi nga ta n'wi pfuna.

Home based care ya fanele ya nghena hi muti hi muti ya kambela leswaku vanhu va tshama kahle va ha ri na swona swakudya na lava fambaka hi ti-wheelchair ta ha hlayisekile na va hlambisiwa va basa nakona a va pfumali nchumu ke swilaveko swa vona va swi kuma hi masiku hinkwawo ke.

Vuvabyi bya miehleketo byi ta endla leswaku a nga ha tsaki emirini leswi nga ta tshikelela miri wa yena vuvabyi byi kula swi ta endla leswaku a pandziwa hi nhloko a teriwa hi ku rivala nakona a tshama a nga tsakangi leswi swi nga ta n'wi endla leswaku a hleketa ngopfu a ya na le xibedhlele xa vanhu vo ka va nga ri kahle enhlokweni.

U nga ha khomiwa hi HIV loko u hlangana na munhu hi swa masangu u nga ti sirhelelangi u nga ha khomiwa hi vuvabyi bya HIV loko u xerha mukwana ni malepula ni munhu loyi a nga na vuvabyi bya HIV a tshuka a ti tsemile voko u nga ha khomiwa HIV loko u yi kume eka vatswari loko u beburiwa na yona.

U nga ha kota ku ti sivela for HIV ni muhlekisani wa wena hi ku tirhisa Condom loko mi hlangana hi swa masangu hi ndlela yaleyo mi ta kota ku tshama mi hlayisekile nakona muhlekisani wa wena a nga kota ku tirhisa Prep leyi nwiwaka hi vanhu lava nga khomiwangiki hi vuvabyi bya HIV leswaku byi nga fikeleli wena u nga na HIV u nga ya mahlweni u tirhisa maphilisi ya wena hi ku tshembeka leswaku yi nga gonyi yi ya henhla yi nga koti ku tluleta vanhu van'wana lava u hanyaka na vona.

Hileswaku loko vanhu va ri karhi va hanya emakaya va fanele va pfumeleriwa ku ya etliliniki swi va olovela ku fikelela mimirhi leyi nga ta va horisa vuvabyi lebyi va nga na byona.

Ku teka murhi wa ku titlilina endzeni, switandzhaku swa kona hileswaku loko wo nwa murhi wo tala u ta tlilineka ngopfu endzeni u ta tsandzeka ku ti lawula hikuva u ta ya hetelela exibedhlele.

Vanhu vo tala a va swi lavi leswaku vanhu va swi tiva ku ri va tikeriwa hi vuvabyi bya njhani, va twa swi khomisa hi tingana ku ya eswibedhlele va ya hlamusela leswaku va lava mimirhi yo karhi kumbe maphilisi yo karhi hikuva va chava ku vulavuriwa emugangeni kumbe ematikweni lama va hanyaka eka wona.

Mfumo wu fane wu vulavurisana na vaphakeri va mimirhi leswaku va fane va enhlisa ti-price, hikuva ku na vadyuhari vo tala lava nga riki na mali ya ku xava mimirhi kambe va yi lava.

Vo tala va kota ku pfuniwa hi ma home-based care ya kota ku va hlamuseta tindlela leti va faneleke ku ti hanya ni vanhu lava nga na vuvabyi bya Dementia na ndlela leyi va faneleke va va nyikaka hi yona mimirhi siku na siku.

I ku tlakuka ka vuvabyi etindhawini leti hi hanyaka ka tona, swi endla leswaku mimirhi yi tshama yi herile swibedhlele. Leswi endlaka ku van'wamabindzu na vona va vona ndhawu yo ti endlela mali va durhisa mimirhi.

Leswaku loko u nwa mirhi wa ku tala ku tlula lowu u nga pimiseriwa wona hi dokodela swi ta endla leswaku u va na vuvabyi kumbe miri wa wena wu tolovela ku hanya hi mirhi, leswaku loko byi tshika swi nga ku tikisela ku khomiwa hi vuvabyi bya mbilu kumbe bya nhloko.

Endzhaka tiawara ta ku hlayanyana kumbe tiawara timbirhi loko u nwile, miri wa wena wa pfumela ku u wisa u etlela nakona loko u pfuka u nga va u rivelenyana leswaku u na tikingha to karhi.

A hi swona murhi wa vanhu vo murhi u hunguta ku vilela a wu na ngohe wu tirhisiwa hi munhu un'wana na un'wana loyi a nga na ku tikeriwa evuton'wini, a hlanganaka na swiphiqo leswi va tsandzekaka ku ku hundza eka swona swi nga hi ku ri i nghohe muni.

Hawa titliliniki ta le matikoxikaya a ti phakeli vukorhokeri bya kahle hikuva ku tshama ku ri na tilayini ta ku leha, mimirhi yi tshama yi karhi yi xota, mibedwa na yona a yi ringanele ku amukela vanhu hinkwavo lava vabyaka ni vadyuhari.

Yi tirha tani hi murhi lowu endlaka leswaku munhu a rivala eka nkarhi wolowo a wisa ku ehleketa hi le khombo leri a nga hlangani na rona nakona a kota ku tsaka.

Swidzidziharisi a swi fanelanga ku tirhisiwa hi vanhu lava va nga na vuvabyi bya mianakanyo hikuva loko swi hlangana na maphilisi lawa ya teka va va ma tekaka swi fika swi va nghozi emirini.

Hikuva i vuvabyi lebyi a byi tikisela mani na mani COVID-19 a yi khumba ndyangu ni ndyangu vanhu hinkwavo a va hlangana na byona, swi ngo ho endleka emutini ku vabya vanhu vambirhi kumbe vanharhu.

Hikuva a va pfumeli leswaku va nga va va tikiseliwa hi vuvabyi byo tala.

Swi fanerile leswaku loko u ri na vuvabyi byo tala u tsutsumela exibedhlele u ya phaka mimirhi leswaku swi ta kota ku ku pfuna ni ku tshamisa u tsakile vanhwini.

Swi fanerile leswaku ndzi famba na n'wina etliliniki mi ya kuma mirhi leyi nga ta mi pfuna ku hunguta ku ehleketa leswaku mi ta kota ku wisa mi etlela hikuva a mi tlela mi tshama mi ri ku vulavuleni.

Swi fanerile leswaku vana va yisiwa etitliliniki va kombisiwa swilo leswi va nga swi tirhisaka ku sivelela ku va va yimani kumbe ku biha emirini, nakona va kombisiwa vubihi bya ku tihlanganisa na swilo swo njhe hi masangu loko va ha ri ntsongo.

Vanhu va vona ku ri mimirhi leyi tirhisiwaka hi vanhu lava va lavaku ku susa ku penga kumbe vuvabyi bya ku vulavula va ri voxe. Vanhu vo tala a va swi tsakeli ku yi tirhisa.

Swi fanerile leswaku vanhu va nga xavi mimirhi eswitarateni kambe va landza swibedhlele kumbe ti-pharmacy.

Hi loko munhu a va na vuvabyi bya ku rivala a khoma xilo a nga ha swi tivi leswaku u swi veke kwihi, a nga ha swi tivi leswaku mali u yi veke ka yini kumbe a famberiwa hi miehleketo.

Hi ku languta ka mina ni vona leswaku mali ya social grant leyi kumekaka eka eka ikhonomi ya sweswi a yi talanga hikuva swakudya emavhengeleni swa durha, swilo swo tala swi tlakusiwile eswitolweni leswi vulaka ku a yi ringanelanga ku kurisa vana.

Eswibedhlele xa mfumo ku tshama ku ri na layeni leyikulu vanhu vo tala a va koti ku pfuneka hi nkarhi.

Eya, a swi fanelanga leswaku vanhu va tirhisa swidzidziharisi loko va karhi va tirhisa maphilisi ya vuvabyi bya miehleketo hikuva swi ta nyanyisa.

Leswi swi endlaku ti-emergency service ti hlwela ku fika etindhawini ta le makaya i ku va tiambulense a ti talanga etitliliniki ta mfumo.

Swa va khumba swinene hikuva i ti-pharmacy, mimirhi ya durha nakona a yi phakiwa mahala a swi fani na loko va karhi va landza eswibedhlele.

Va fanele va landzelela swipimelo swo suka eka dokodela leri ri va nyikaka maphilisi ya siku na siku, leswaku hi siku va fanele va teka mambirhi loko va dyile swakudya then swi vula leswaku va fanele va landzelerisa hi ndlela yaleyo.

Eka xibedhlele xa mfumo va nyika mirhi na maphilisi yatsongo hi ku ya hi nhlayo ya vanhu, hikuva va tshama va nga ri na mimirhi ya ku ringanela. Kambe ephurayivhete u kuma murhi wa ku tala ku ya hi mali leyi u yi humesaka u kuma treatment ya wena.

Va fanele va sungula dyondzo ya ku dyondzisa hi vuvabyi bya miehleketo leswaku byi byi njhani ende byi affect-a njhani vanhu lavakulu, nakona va fanele va hanya njhani kusuhi na vanhu vo tani.

Hanyaka hi social grant swa hi tikela swinene ku xava mimirhi leyi lavaka hikuva ntsengo wa yena wa durha naswona a yi kumeki eswibedhlele swa ka mfumo.

Ya va pfuna hikuva va kota ku lawula vutomi bya vona bya siku na siku na matitwelo ya vona, hikuva va karhi va tirhisa mimurhi va swi kota leswaku masiku ya vona ya va kahle ya hungutana eka vuvabyi ni ku tshama va karhi va hleketa ngopfu.

A ndzi ta vitana va nawu va swibedhlele leswaku kan'we en'hwetini va ta vulavula ni vana va xikolo, hi mavabyi lama va nga ma fikelelaka loko va nga tihlayisi nakona va nga landzelerisi milawu ya ku hlayisa miri wa vona.

Ina, loko tin'anga ti tirhisana na va swibedhlele vanhu va ku tala va nga pfuneka hi ku hatlisa hikuva va ta kota ku kombisa na mimirhi leyi nga pfunaka vanhu, nakona va ta kota ku vona leswaku munhu loyi u lava timirhi ta xilungu kumbe mimirhi ya xintu na.

Swi fanerile leswaku vanhu lava tshamaka na na vanhu lavakulu va va kombisa leswaku va fanele va teka mimirhi hi ku landzelela milawu ya ka dokodela va nga teki mimirhi yo tala hikuva swi nga tshikelela miri wa vona swi va vabyisa.

Eya, swi fanerile leswaku vanhu va kuma mali ya mudende hikuva yi kota ku va hanyisa loko va karhi va lava mitirho.

Eya, swi fanerile leswaku tin'anga ti tirhisana na madokodela ku vona leswaku muvabyi u lava ku tshunguriwa hi xintu kumbe ku lava maphilisi ya xilungu na, leswaku vuvabyi bya yena bya n'wi pfumelela leswaku a ya pfuniwa hi tin'anga kumbe byi lava maphilisi ya le xibedhlele.

Emakaya swa tika swinene loko ku pfumaleka vatirhi va hlayiso, hikuva vuvabyi byi ya byi ngetelelana ene byi affect-a ni vana lavatsongo lava yaka exikolweni, a va koti ku fikelela emadorobeni etitliliniki ta van'walungu.